Ukuphekela umkhwetha nokumsela ukutya ebhomeni.

Indlela yokunxiba yamabhinqa emicimbini kukunxiba ilokhwe okanye isiketi, ukuveza iingalo namabele ayondlela eyiyo.

Ayinguye unobangela. Koko unobangela luhlobo lokutya kwala maxesha. Umzekelo, ukuthenga kakhulu inyama evenkileni ongayaziyo nokuba yayixhelwe nini. Kanti kudala kwakuvame ukuba kuxhelwe emakhayeni.

Ayingombono omhle kuba ngokwenza njalo unyhasha amalungelo abafundi. Ulwimi ekufanele kufundiswa ngalo sisiNgesi kuba lulwimi lokudibanisa iintlanga.

Kukubacacisela ngolwimi lwabo nokuguqulela esiNgesini ukuze bakwazi ukuqonda into ekuthethwa ngayo, bangalahleki.

Bathiywa ngezinto ekunqwenelwa ukuba bangazifezekisa ebomini.

Aluyifezekisi kuba umntu uyakwazi ukuthi ngoku alenzelweyo eli siko kungabikho mahluko, abe ngathi useyinkwenkwe, angabinazo konke konke iimpawu zobudoda.

Ndiye ndiquke isiduko salapho umama wam azalwa khona nesiduko salapho utata wam azalwa khona, kunye nesiduko salapho umakhulu wam azalwa khona. Ngokunjalo nesiduko salapho utatomkhulu azalwa khona.

Kukuqinisekisa ukuba upheka ukutya kwesintu okusulungekileyo, okungaxutywanga nokutya kwasentshona.

Kukutya okunjengemingqusho, nezonka, nenyama exhelwe ekhayeni, engathengwanga.